Le ndlela ngicabanga ukuthi ingasiza umphakathi ekushodeni kokudla ngokuthi, lemisoco efakwayo yokuthi kukhule izitshalo ngokushesha, kwenza ukuthi ukudla kuhlezi kukhona njalo. And izitshalo zikhula fast.

Uhulumeni noma izinhlangano, ngicabanga ukuthi zingasiza abalimi kushintsheni ezindleni zokonga amanzi ngokuthi, babaxhase ngama-JoJo thanki, kanye namabhakede.

Indlela engingasiza uNokuthola ngaphandle kokuthi alimaze izitshalo zakho, ukuthi asebenzise izibulala zinembuzane zamakhemikhali ukuze anqobe lezinambuzane ezibulala ukudla kwakhe akutshalile.

Izinyathelo abangazithatha abalimi, laba abasafufusayo ukuthi bafune usizo kulabalimi asabane buchwepheshe bokutshala ukuze bazokwakha ingadi elungile.

Umthelela ongabakhona ekuvuneni ngesandla, ukuthi ezinye izitshalo zithambe ngalenye indlela ukuthi uma uzokhipha ngesandla, zisheshe zimosheke, zidinga usebenzise amathuluzi.

Izinzuzo zokulima emadolobheni, ukuthi emadolobheni kunabantu abaningi abazothenga basaphothe, bafuna lokudla okutshaliwe.

Abalimi bengakuqinisele, bengaqinisekisa ngokuthi lokudla okufakwe emathinini, yebo njalo, kumele bakubheke, bakuhlolisise kahle ukuthi kusase-right. Benganikezi abantu ukudla okungasasekho-right.

Ukuthi ngizame ukuthola amakhemikhali azokunceda umhlabathi wami lapha engifake khona izitshalo, njengabo omanyolo, umquba.

Akusiyo neze into elungile leyo, ukuthatha umhlaba kwelinye iqembu unikeze elinye. Lokho kugcina sekuhola ukuthi amaqembu angazwani, kungabisekho ukuthelelana kwamanzi.

Ukuthi ngibhekane noguquko, ukuthi ngithole abantu abaningi abazongiseka uma sengenza uvuno ngesandla, ngoba angeke ngikwazi ukuwenza uvuno ngesandla, sibe sibancane, sidinga izandla eziningi. Ngoba uma sisebenzisa umshini, umshini awukhathali, abantu bayakhathala. So, kuba ngcono if sibaningi, sizokwazi ukuthi sisheshe siqede.

Buthuthukisa ngokuthi umsebenzi wakhe, lona wezitshalo, uphuma umuhle ngenxa yokusebenza ngokuhlakanipha ekuthuthukiseni izinga lezitshalo zakhe.

Izitshalo ezingatheleleka ngomoya, izitshalo ezifana, izitshalo ezifana namazambane cause amazambane izitshalo ezitshalwa uma kusehlobo. Kanti uma kusebusika azitholakali ngenxa yokuthi ebusika imvula ayinethi.

Ukusebenziswa kwe-PP, kuyindlela ebalulekile kakhulu, ukuwenza ukuthi abantu bakwazi ukuzivikela, futhi bengatheleleki ngamagciwane athile.

Izinzuzo ukuthi izitshalo zikhula, zikhula ngokushesha. Bonke abantu abasuke bezidinga bazithola ngokushesha, so nezinselela azibiningi kakhulu ngaleyo ndlela.

Luwuthinta ngokuthi umhlabathi uyaphazamiseka ezitshalweni uma umhlabathi uma unewayini, kwenza ukuthi izitshalo zife, zingakhuli ngendlela efanele, zithathe isikhathi eside, noma zingakhuli.

Ziyiphazamisa kakhulu imvelo, ngoba imvelo ayibisakhula ngendlela efanele, lena ekumele ikhule ngayo, noma sekumele idliwe, ayibisaba ilendlela ekumele ibe yiyo. So, lokho kuletha umthelela omubi kakhulu.

Ukubaluleka kwezinyosi, ukubaluleka kwezinyosi kusiza labalimi abasafufusayo, ngoba kukhona lezitshalo ezidinga izinyosi, ukuthi izitshalo zikhule ngendlela elungile, zizokwazi ukuphefumula, zithole namasoja kahle omzimba ukuze zikhule ngendlela efanele.

Abantu abanqanyuliwe, ukuthi ingane ehlala emadolobheni isuke ingayijwayelanga lento esuke iyibona, ngoba emadolobheni izoyibonaphi. So, ingane ekhulele emakhaya, ikhula vele iyazi imvelo yayo. So, ingane yasemadolobheni, ikhula ngokudla okuthengwa eyitolo. Abantu abanqanyuliwe emvelweni nasekulimeni.

Ukushintsha kwesimo sezulu kunokuphazamisa izitshalo. Lokhu okwenza ukuthi uma kushintsha izulu, nezinambuzane ziza ngobuningi ezitshalweni, bese izitshalo ziyafa.

Umshini wokulima, gandaganda, umshini wokuvuna, amakhemikhali okubulala izinembuzane. Yikho konke nje okudingeka ezitshalweni, ukuthi izitshalo zihlezi ziyindlela elungile.